Mohlomphehi maobane motlakase o ile wa tsamaya, mme ha o kgutla ke ne ntse ke kentse router ya ka dipolakeng. Mme motlakase ha o kgutla o ile wa kgutla ka matla ka shot, seo se ileng sa etsa hore o tjhese router.

APP ile ya nthusa hore ke thole direction ya moo ke yang teng ile ya nlaela hore ke jeke e kae, ke pote le kae, ke tsamaile jwang ho tle ke fihle moo ke yang teng, di thusa haholo di-APP.

Ke rata ho shebella channel ya Moja Love hobane ke dintho tse etsahalang setjhabeng sa rona mme tse ding di a thusa ebile di hlokomedisa hore re ipaballe jwang.

Nna ke nahana mosuwehlooho hore a kenye solar e tla re thusa haholo ka nako tsa loadshedding ho sena motlakase, le hore re kgone ho sebedisa Wi-Fi.

Eya, tshebeletso tsa data di theko e boima ho ya ka hore o sebedisa mofuta o feng wa network di ya fapana.

Malome ke kopa tshwarelo haholo ka ho tjhesa dintho tsa hao ke ne ke re ke ya thusa, ke a pheha, empa wa etsahala hore ntlo e tjhe ke kopa tshwarelo haholo.

E thusa haholo hobane ha o hlokahale hore ke ise CV ka letsoho mme ha ke na le APP ena ke kgona ho romella CV ka fono fono ya ka.

Ba lokela hore o kenyetsa di-Wi-Fi hobane di re thusa haholo hore re sebelletse malapeng, re seke ra reka di data ha o patetse fela Wi-Fi hangwe e tlo ba le wena e tla connect-a kgwedi kaofela.

Ke ile ka ya ka lo tetebela banga ba ntlo eo, ke ba hlokomedisa hore hona le batho ba checkileng Wi-Fi ya bona. Ke nkile kgwedi tse pedi ho isa ho e lengwe ho emela hore ba checkile Wi-Fi mme banga ba by five ba ile ba tjhentjha password hore batho bana ba check-ileng ba seke ba hlotse, ba ba na le hore ba e sebedise.

Bolo e monate haholo mme ha o na le ba hlotseng, ho tla ba na le dimpho tseo ba di fuwang.

Ke sebedisa data e ngata haholo. Tjhe, ha ke dule ke na le data, Ke ya moo ho na le Wi-Fi ya mahala ke connect-e ke kgone ho download-a ke kgone ho shebella ha ke fihla hae.

Mmino wa ka e ba o bapalang ba o bapala ho tloha ka twelve ya motshehare ho isa ka three ya mantsibuyana eya hona le kopo ya hore ke foune ke letse ke thole monyetla wa hore ba bapale dipina tse ratwang ke nna.

WEP e thusa haholo hore e tshireletse Wi-Fi hore e seke ya hack-iwa kapa motho a ba na le access ya hore a ka e sebedisa ntle le tumello ya hao.

Taba ena ke bona e thusa setjhaba hobane ha o sa hlokahala hore o palame tekesi o ye toropong o lo reka koranta kapa ona magazine o kgona fela hore o kene founung ya hao, O bala ditaba tsona tseo tse ngotsweng koranteng kapa magazine wa hao.

Ke bona ba e entse hore e fele kapele ka bomo hobane kgale kgale data e ne nka nako eo e ngotsweng hore e tla e nka, empa matsatsing a jwale fela pele ho nako.

Ke ne ke tla etsa hore ke bapatse di seyalemoyeng kapa tsona dithelevisheneng. Ke hlokomedise motho o mong le o mong wa Afrika Borwa ka bohlokwa ba letsatsi lena hobane ke letsatsi la setjhaba ebile le bohlokwa haholo maphelong a rona.

Batho ba lokela hore ba be le bonnete ba ditaba tseo ba di phatlalatsang ho marangrang hore ke nnete kapa ke mafosisa, ba tlohelle ho phatlalatsa ditaba tsa maka, ba se na bonnete ba tsona.

Difilimi tse etswang Afrika Borwa tseo ke di ratang ke tsena tsa drama, mme ebile ha ona e ke sa rateng.

Ke dula le bona empa ba lokela hore ba dule le nna fatshe ba nhlalosetse ka tsena tseo ba di kentseng sekotlolong satellite ba se ke ba kenya fela dintho ba sa hlalosetsa batho le ka ntle ho tumelo ya batho.

Bophelo ba hona jwale bo bonolo haholo ha o sebedisa selefoune hobane o kgona ho founa kapa ho romela molaetsa o fihle ho motho, o o le yena ka yona nako eo.

Eya, di ntse di hlokeha hobane di re thusa ho fumana ditaba tse etsahalang ka hara motse wa lekeisheneng moo ke dulang teng.

Taba ena ya ho kenya ya o ntsha ke ntho e sa ntshwarang hantle hobane motho ao thusang ho ntsha ho kenya tlamehile o mo patalla. Ke ne ke patetse four hundred for satellite dish.

Ke rekile data bundle ya mashome a mahlano. Founung ya ka e bonahala e sa kena, ke kopa o leke ho kenya ka matsoho a hao kapa o mphe e ngwe hobane ena e bonahala e sa sebetse, e sa kena kapa o mphe tjhelete ya ka.